Muimbi enda mupfha kha radiyo ndi muimbi o no pfi Makhadzi, ane ndo vha ndi sa muḓivhi, fhedziha ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi kho thetshelesa radiyo nda mupfha nda dovha na ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi kho thetshelesa radiyo nda ḓi dovha nda mupfha nda zwi pfha zwori muzika wawe hoyu muthu u khou takadza na mulaedza ya hone i ya pfhesesea i ya thusa ndi zwone zwine nda zwi takalela nga hazwo.

Wi-Fi ya mahala yone ndi yavhuḓi fhedzi a i ngo tsireledzea, ngauri muṋe wa iyo Wi-Fi u a kona u vhona zwithu zwa vhathu vhoṱhe vhane vha kho shumisa iyo Wi-Fi. Tshenzhemo ine ndono ṱangana nayo musi ro i kho shumisa Wi-Fi ya tshitshavha, ndi musi avho muhulwane vha tshitshavhani vha tshi vho mbudza hune nṋe nda ya hoṋe musi ndo kho shumisa Wi-Fi yavho.

Zwi ita uri ndi awele kha inthanethe sa izwi Wi-Fi i tshi thithisa kha u guda na u vhala, ndi tshi mbo ḓivha ndi kha founu ndi tshi kho ita zwa dzi social media.

Zwone zwi a konḓa uri ndi kone u vhona uri mafhungo ndi mafhungo a vhukuma kana a si a vhukuma naa, fhedzi musi wo vhona mafhungo iwe muṋe u tea u to ya wa ṱoḓulusa futhi nga iwe muṋe wa ya wa sedzana kha guguḽu wa kona u vhona uri mafhungo ndi a vhukuma kana a si a vhukuma naa.

Mbilahelo ndi nadzo nga nḓila ine a shumisiwa ngao fhedzi tshine wa nga to ita ndi musi hu tshi humbeliwa thendelo ya u swikelela kha mafhungo a u a vhuṋe uri u hane. Ngauri vha ya ufha uri tende kana u hane na, vhaṅwe vhathu vha dina nga uri vha soko tenda vha tshi kho ṱoḓa u shumisa dzenedzi dzi app, vha sa londi uri vha khou tenda vha tshi kho tenda uri hu mafhungo avho mafhio.

Ee rono vhuya ra fhungudziwa musi ri tshi khou shumisa Wi-Fi ya tshitshavha nga nṱhani ha uri ro vha ro swikisa tshikalo tsha data, fhedzi a huna zwe ra ita nga murahu ha izwo, ngauri ra ri si na maanḓa a u ita tshithu, ro soko tenda uri ro tsimeliwa Wi-Fi sa izwi ro swikisa tshikalo.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi hezwi zwa thomaho zwa ṋetshedzwa Wi-Fi ya mahala dzi phakhani, bisini kana vhukati ha ḓorobo ngauri zwi a ita uri vhathu vha mvumvusea zwa borolosa na vhaṅwe sa izwi vhaṅwe musi vha mabisini kana vha dzi phakhani vhavho vhoṱhe vha vho dzula vhe vhoṱhe zwino Wi-Fi iya ḓa ya vha mvumvusa kha lwendo lwavho.

Ee ri ḓi pfha ro tsireledzea.

Hedzi khungedzelo dzi a shuma vhukuma vhuponi hahashu, ngauri vha dzi ita vho sedzana na honovho vhupo vha sedza na zwono ṱoḓea hanefho vhuponi uvho na zwo no kho shotha, vha kona u ḓivha uri khungedzelo vha i vheise hani.

Vha sedza nyimbo dzine vhaswa vha kho thetshelesa dzone nga tshetsho tshifhinga, vha lidza dzone u vha kunga na u vha ṱuṱula muhumbulo.

Ine nda i shumisa puḽatifomo ndi TikTok hune vhanzhi vha dzhia uri ndi epu ya u tshina fhedzi kana ya muzika, fhedzi naho hu na mafhungo a ndeme a vhutshilo ane a wanala hone mafhungo a shangoni mafhungo a Afrika Tshipembe. Ndi takalela uri vhonovha vha tshi kho amba afho a si vhathu vho no vha vha khou badeliwa, zwine zwa ita uri vha ḓe vha ambe ngoho sa izwi vha si kho to badeliwa hu vhathu vhane vha kho takalela u ḓa u vhudza vhathu ngoho.

Heyi mikano ine ya vheiwa kha dzi Wi-Fi dza tshitshavha i ita uri vhathu vha sa tsha shumisa Wi-Fi zwavhuḓi sa izwi vho kaleliwa mikano ya data, vha mbo ḓi to i shumisa nga vhuroṅwane vha si tsha kona u ita zwithu zwinzhi zwine vha takalela u zwi ita.

Ee ndi vhona uri mbekanyamushumo dza muzika kha radiyo ya tshitshavha dzi fanela u katela khumbelo nnzhi, sa izwi arali vhathetshelesi vha khou pfha uri na vho vha khou kateliwa kha mbekanyamushumo ya radiyo vha ḓo isa phanḓa na u thetshelesesa radiyo na u vha vha vha khou ḓi mvumvusa musi vha tshi kho thetshelesa radiyo, zwa takadzesa mbekanyamushumo.

Ee ndo no vhuya nda wana muṅwe muvi nga phoswo kha dzi tshaneḽe dza sethaḽaithi wo no pfhi the day the day.

Nḓivhadzo ya radiyo i takadza musi vha tshi panga na muzika, na nḓila ine vha amba ngayo vha tshi kho amba nḓivhadzo na nga zwiṱori.

Vhathu vhahulwane vhanzhi founu vha tou dzi shumisa u founa fhedzi, ngeno vhaswa vha sa tu vha vhathu vha u founa vha dzi shumisa u amba nga WhatsApp nga Facebook fhedzi vhathu vhahulwane kanzhi wa vha sendela Facebook vha ḓo mbo ḓi to founu, sa izwi vha songo zwi ḓowela izwo vha vhathu vho to amba nga founu.

Ndi vhona zwi zwa ndeme, sa ezwi u vhala kha gurannḓa nga vhathu vha re na bvumo zwi a ita uri ri sedze khavho na riṋe ri tame u swika a afho hune avho vhathu vha re na bvumo vha vha hone zwa ita uri ri shumese nga maanḓa na riṋe ri tshi ṱoḓa u swika afho fhethu, hu ngazwo ndi tshi vhona zwi zwa ndeme.

Kha nṋe tshine nda pfha hu tshone tsho no fulufhedzea ndi u vhala kha inthanethe, zwi ngauri ndi muswa ane ro ḓi da ra dzhenelela kha zwa inthanethe ri sa kho ita ri si tsha itesa zwa dzi radiyo na dzi gurannḓa zwine ri vhona zwi zwa vhaḽa vhahulwane zwa tshifhinga tsho fhiraho. Hu inthanethe ine nda themba yone nda vhona hu yone yone ḓisa mafhungo a fulufhedzeaho vhukuma kha nṋe.

Ee ro no vhuya ravha na mafhungo a si a vhuḓi kha satheḽaithi nga tshifhinga tsha mutsho u si wavhuḓi.

Hai thi vhoni dzi tshi tsireledza vhuṋe.

Ee arali ḽaiburari ya afhaḽa hune nda dzula hone yo vha yo khwiṋisa Wi-Fi yayo nahone ya engedza zwikalo zwavhuḓi zwa u dzula na mushumo, ndo vha ndi tshi ḓo yesa lunzhi lunzhi sa izwi ndi tshi ḓovha ndi khou kona u swikelela Wi-Fi ya mahala, nda kona u shuma zwinzhi sa izwi hu na zwinzhi zwine musi ndi tshi kho vhala nda ṱoḓa dovha nda zwi sedza kha inthanethe.

Luimbo lwo imbiwaho lwa vhibva lwa nnyanyula ndi luimbo lwo nori kha ri ye musanda lwo imbiwaho nga Lusani.

Mbekenyamusho ntswa dza tshaka dzoṱhe kana mimuvi ine nda nga i ṱalela nga khonani na nyanḓadza mafhungo ya matshilisano kana ngeletshedzo dza u ṱalela ndi dzi wana kha theḽevishini hanefho ndi soko swika nda ṱangana ngazwo a si zwithu zwine kanzhi nda to ṱoḓa ndi zwithu zwine nda to swika nda ṱangana nazwo zwine zwoṱhe ndi a pfha ndi tshi zwi takalela, ndi pfha ndi tshi zwi takalela vhukuma zwi tshi mmvumvusa.

Zwiṱori zwapo zwine nda nga takalela u zwi vhona kha dzipuḽatifomo dza matangwa ndi zwiṱori zwa musangwe zwine zwa tamba ngeno mahayani venḓa.

Ndi vhona uri matangwa apo a sedzeliwa fhasi na vhuimo hao ndi fhasi musi ro sedza na a dziṅwe dzitshaka zwa ngeno venḓa vhathu ndi vhona vha tshi zwi sedzela fhasi hu ngazwo na vhaṅwe vho no bva ngeno vha tshi shavha vha tshi shona u ḓi sumbedzisa uri ndi vha ngeno vha ya haningei kha dziṅwe dzitshaka vha ita matangwa a dziṅwe dzitshaka.

Zwine nda nga zwi kheinisa nga ha sisiṱemu dza vhuḓivhaipfhi ndi u ita uri vhathu vha kone u zwi swikelela vha kone u zwi kwama naho vha naho vha si na airtime ndi zwine nda vhona uri zwi tea u khwinisiwa sa izwi vhaṅwe vhathu vha tshi kundelwa vha tshi kundekwa u swika kha sisiṱe dza u ḓivha iphfi ngauri a vha na masheleni a u renga airtime fhedzi vha khomboni.

Ee, u vhona ndo no dzi vhona dziṅwe mbekanyamushumo dza luambo lwanga dzi tshi bvelela kha dzipuḽatifomo dza matangwa.

Luambo lune nda anzela u lu nanga musi ndi tshi ṱalela zwithu zwine zwa vha kha matangwa ndi luambo lwanga lwa hayani lune lwa vha tshivenḓa ndi tshone tshine nda anzela u tshi nanga.

Nḓila ine nda i takalela ya u ḓadza data yanga ndi nḓila ya epe ndi yone ine nda i takalela ya u ḓadza data yanga.

Ndono vhuya nda fanela u ḓadza dzta nga u ṱavhanya zwezwa itea musi ndi tshi kho tea u ita ezwi zwithu ndori ndi tshi zama u zwi ita ya mbo ḓivha i si tsha tenda ngauri ndovha ndi tshi khou ṱavhanyedzesa nda mbo ḓi ḓa nda vhudziwa nga muṅwe uri a thi tei u ita nga u dzhaya arali nda ita nga u ṱavhanya i ya freezor ya si tsha tenda ndi ndi tshi fhedza dziṅwe data, ndi tshi ḓadza dziṅwe data futhi.

Ee, khaladzi yanga wa hayani ovha a tshi khou shumisa zwishumiswa zwa u guda nga kule zwine o vhuyelwa ngazwo.

Ndi ngauri hu na vhaaluwa vhane tshikolo a vho ngo to dzhena zwino arali hu tshi kho ambiwa nga tshikhuwa vha vha sa koni u pfhesesa na uri a vha nga ḓo kona u wana thuso, hu ngazwo ndi tshi vhona zwizwa ndeme uri tshumelo dza digital dzi tikedze nyambo dzapo uri na vhaaluwa na hanevha vhaṱuku vhane a vho ngo dzhena tshikolo vha kone u dzi shumisa.

Ee, ndo no wana mutevhe wa zwiṱori zwavhuḓi zwapo zwinzhi zwine vhathu vha fanela u zwi ḓivha.

Nḓila ine nda langa ngayo mashumisele anga a data u itela uri ndi sa i ḓadze lunzhi lunzhi ndi sedza uri zwithu zwine nda kho panga ndi zwithu zwingafhani nda dovha nda sedzesesa uri nda sa ḓise zwithu zwo no ḽa data nnzhi.

Zwa ndeme kha nṋe zwine zwa nnyita uri ndi ṱalele mimuvi ndi musi muvi u tshi takadza u tshi seisa na uri kha uyo muvi hu na vhathu vha no kona u actor nothini vhathu vhane vho to dzhiiwa ngauri vho duma.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri hu vhe na mbekanyamushumo dza nyambo dzoṱhe dza Afurika Tshipembe kha dzipuḽatifomo dza matangwa.

Ndi vhona zwi tshi bora na uri ndi vhona unga ri kho ḽiwa vhashumisi vha yeneyo nertwork ngauri ri renga data ri tshi kho ṱoḓa u i shumisa tshifhinga tshilapfhu fhedzi data dza hone dzi vha dzi tshi khou ḓura dza dovha dza fhela u ṱavhanya.

Tshithu tshine tsha ntsinyusa tsha dovha futhi hani tsha nndina ndi uri u tshi renga data kha ṱhingo thendeleki data dza hone dzi vho ḓura vhukuma data dza hone a dzi lengi na u fhela ngeno data dza hone wo dzi renga ngatshelede ya nṱha.

Ee, do no vha na thaidzo musi ndo renga data ndi tshi tsheka ndavha ndi kho vhona dzi siho ndi tshi vho ṱoḓa u founela network dza mbo ḓi kona u dzhena dzone dzo vha dzi tshi khoto lenga nyana.

Zwine zwa ita uri mutevhe wa TV u vhe wo tewaho. U ya nga muhumbulo wanga ndi tshiṱori a si vhatambi fhedzi.

Arali ndo vha ndi muimbi ane a kho lingedza u dzhena kha muzika wa Afrika. Zwine nda nga shumisa zwone ndi idzi dza ṱhingo dzine ha vha TikTok. Lune nda ḓo ya haningei nda ita dzi vidio ndi tshi khou sumbedzisa muzika wanga. Hune vhathu vhanzhi vha vha vha haningei vha ḓo kona u vhona vha u takalela vha kona u tevhelela hune wa wanala hone.

App ya u thoma ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda sedzana nayo nga matsheloni. Ndi app ya news twendi four ine ndi i funela uri i katela mafhungo manzhi a Afrika vhurwa.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo thusa na uri yo no ita uri ri kone u amba zwavhuḓi. Na u kwamana na dzi khonani na muṱa hu si na vhulengi na uri zwi songo vhuya zwa konḓa na luthihi.

Puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine ya nthusa. Ndi puḽatifomo ya TikTok hune hu wanala zwithu zwinzhi vhukuma. Vhaṅwe vha ya vha tshi kho vhona vhathu vho no kho tshina vhaṅwe vha vha tshi kho vhona vho no kho imba. Fhedzi nṋe ndi ya ndi vha ndi tshi khou vhona nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Ee ndo no dzhia tshifhinga nda awela kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Zwone zwo vha zwi songo leluwa vhukuma musi ndi tshi kho thoma uri ndi awela. Fhedzi musi ndi tshi vho ḓi gudisa u awela khayo nda vhona zwori a hu tshena mathada.

Ee ndi vhona nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo khwinisa vhudavhidzani nga maanḓa. Ngauri kale uri vhathu vha kone u davhidzana hovha hu tshi tea u thoma ha ṅwaliwa vhurifhi. Vhune ho vha hu tshi lenga u swika hu tshi dzhia maḓuvha huṅwe na dzi vhege uri uu kone u swika kha hune ho rumelwa hone. Fhedziha zwino nga nyanḓadzamafhungo ya matshilisano u tshi rumela mulaedza u swika nga ḽeḽo ḓuvha nga tshifhinga tshetsho tshifhinga.

U linganyisela tshifhinga ndi tshiṅwe tsha zwithu zwine zwo vha zwi tshi kho nkonḓela vhukuma. Zwino ndi to sedzana na uri ndi linge mishu tshifhinga ndi to vhea nyanḓadzamafhungo ya matshilisano hanga thungo. Nda sedzana na vhuḓifhinduleli ha nga ha vhukuma.

Mushumo une nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya ita kha vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha. Ndi uri ndi kona u wana mafhungo o no kho itea shangoni. Na uri ndi kona u ḓi mvumvusa hone musi ndo neta musi ndi tshi khou bva tshikoloni. Ndi tshi vhuya ndi a kona u ḓi mvumvusa hone. Na vhono khou bva mushumoni vha tshi vhuya vha ya kona u awedza nyana muhumbulo nga nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Ee ndi a tevhela zwigwada zwa tshitshavha kana zwapo kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Zwine nda nwala ndi musi khamusi arali hu na zwithu zwo no kho itea afha vhuponi ha hashu. Kana arali hu tshi khopfhi hu na fhethu hune a hu ngo tsha tsireledzea. Ndi ya ṅwala hone rikho sumbedzisa vhadzulapo uri vha songo shumisa iyo nḓila.

Nga iṅwe nḓila ndi vhona zwi zwavhuḓi fhedzi ndi ya dovha nda shavha sa izwi hu si na muthu ane a ḓo zwi sedzulusa. A sedza zwa uri mafhungo o no kho nyanḓadziwa ndi mafhungo vhukuma naa.

Ee nyanḓadza mafhungo ya matshilisano yo no vhuya ya nthusa. Nga tshifhinga tsha musi ndi khakhathini vhukuma.

Ee ndo no vhuya nda ṅwala zwithu zwa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwe zwa vha zwi tshi khou ḓivhea. Ndi musi ngeyi vhuponi ha hashu hovha hu tshi khou vha na muthu o no kho tswela vhathu. Musi vha tshi tsa badani vha tshi khou bva mishumoni. Vhaṅwe vho vha vha tshi vho zwiḓivha fhedzi nda humbula uri vhaṅwe vha nga ḓivha vha sa zwiḓivhi.

Zwine nda zwi takalela u zwi sika nga maanḓa kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Ndi mitakalo ya vhathu uri ndi kone u i takulela nṱha ndi u isa zwithu zwine zwi a seisa. Uri vha kone u sea uri na vhane vho ṱangana na zwe vha ṱangana iḽo ḓuvha vha vhe khwine vha see nyana.

Zwine nṋe nda takalela u ita zwone kha internet ndi u ita dzi vidio dza musi ndi tshi kho imba. Huṅwe musi ndi tshi khou tshina ndo khetha hoyu mufuda. Ngauri ndi zwone zwine nda zwi funesa zwine zwi a mpha mutakalo musi ndi tshi kho zwi ita.

Hai a thi athu lingedza u shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya. Zwire kha nyandadzamafhungo yanga ya matshilisano.